Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokwa tiro ka ditsela di le dintsi tse di kotsi, segolobogolo mo lefatsheng la ka jeno le go tsibogelang ka thekenoloji. Fa motho a sena tiro mme le data e le botlhokwa, go batla le go tsena mo tirong, ditlhotlhwa tse di kwa godimo di ka neela jang seemo se se thata. Dikgoreletsi tsa botlhokatiro go batla ditlamelo tsa tiro mo inthaneteng, di fokotsa bokgoni jwa go itirela madi mo inthaneteng. Di thibela go ithuta le go tlhabolola ka maranyane, di diragatsa kgaoganyo ya setšhaba.

Ke dirisa data ya pre paid ya go reka ka di-bundle, e e tswang mo kampa ya MTN go ikaegile ka se se leng mo teng mo lefelong le ke le mo go lone. Ke reka two gigabyte, ka diranta di le masome a mararo botlhano ya malatsi a le supa. Mme e fela ka malatsi a le mabedi, e dirisiwa go tsena mafaratlhatlha, go dira dipatlisiso le dithuto mo internet-eng, go batla tiro kgotsa phitlhelelo ya ditirelo. Ke tlhopile mofuta wa data o o, ka gonne ke bona e le yona ya tlhwatlhwa e kwa tlase.

Ylhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fitileng, e ne e le kana ka di-gigabyte di le sixteen, ya diranta di le makgolo a mararo some a matlhano. Ke ne ke reka di-gigabyte tse pedi tsa malatsi a le supa gabedi mo bekeng, ya diranta di le masome a mararo tlhano. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela tlhwatlhwa le gore ke data e e le kanakang gore e tsaya malatsi a le makae le gore a e dira bosigo fela kgotsa motshegare mme e dirisega mo go eng.

Nka thabela di le makgolo a mabedi, ya malatsi a le masome tharo a e leng kgwedi. Mme nka rata fa e ka tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi, ka gonne e ka tsaya kgwedi yotlhe. E ka nthusa go le gontsi, gonne ke dirisa inthanete go batla tiro le go batla madi online.

Five G, generation ya botlhano ya mafaratlhatlha a cellular. E na le lebelo le le kwa godimo le latency e e kwa tlase, ke gore diphoso le tiego di dinnye e tlisa diphetogo tse di latelang, lebelo le le kwa godimo, latency e e kwa tlase, tiriso e kgolo ya dirisiwa le botswerere mo live streaming. Madirelo a tla tswelelang mosola thata ke kgatelopele ya Five G e tla nna mafelo a mantsi ka tsela e kgolo, a mangwe a ka tswelelang mosola thata ke industries, tse di ikaegileng ka data. Madirelo a tlisang botswerere mo botshelong le madirelo a ka tlhokang go ikama, ditšhono tse dišwa tse di ka tlhagelwang ka Five G, ke tiriso tsa thekenoloji tse dišwa le ditsha tsa kgwebo tse dišwa.

O simolola ka go tsenya SIM card mo founung, o lebelele gore data e bulegile mo founung. O reka data go reka data o tshwanetse go nna le madi mo founung a go teng ke airtime. Tsela ya go reka data ya ntlha ke ka USSD code ya bobedi ke ka App-o, ya boraro o ka reka kwa lebenkeleng. Fa o batla go lebelela gore data ya gago e bulegile, o lebelela kwa godimo mo screen-ing sa gago sa founu, mme o tshwanetse go kgona go tsena ka mafaratlhatlha go netefatsa gore e bulegile.

Fa data ya me e fela pele ga nako nka leba gore ke eng se se e jeleng. Nka tima di-auto update le background data. Nka dirisa data saver, nka tima data fa ke sa e dirise. Go ya ka nna nka dirisa di lite versions tsa di-App, nka lalela mo off line, ebile ka leka bundle e na leng boleng bole bontsi.

Nna ke rata go reka mowa ke o fetole gore e nne data, ka gonne go na le meputso e ke fiwang. Fa ke reka mowa ba nnela mowa o mongwe wa mahala wa go founa. Molemo wa go reka mowa e be o e fetola data ke gore data e dirisiwa fela ke di-App-o, tse di jang data ga di je mowa, ga e felele ka bofefo fa o sa e dirise. Mme ga o dire diphoso fa o reka data gonne wa itlhopela e e tla go berekelang ya go tswela mosola e go thusa gape le fa o sa itse gore o batla go dirisa data kgotsa o batla go dirisa mowa.